Sisi, xa isithi undetectable ayithethi ukuba intsholongwane iphelile kuwe kodwa ithetha ukuba amandla wayo mancinci usenongamsuleli omnye umntu, kodwa ayithi loo nto uphilile. Ngako ke kunyanzelekile uba uqhubeke uzithatha ii-ARVs zakho ukuze uhlale usempilweni, ukuze amajoni akho omzimba ahlale omelele. Xa uyeka uzithatha ii-ARVs, la undetectable wakho uzawutshintsha abe ngu-detactable olinani elithile kuba kaloku intsholongwane xa ungaziseli ii-ARVs uyinika amandla emzimbeni. Loo nto ke ithethe ukuba uyazibulala.

Into yokuqala endinokuyenza kukuthetha nenqununu ndiveze umbono endinawo wokuba makuphekwe ekuseni esikolweni. Singafunda uncedo kwiDepartment of Education yethu isincedise ngeento zokupheka.

Mntakabhuti, yiyeke le nto uyenzayo. Icuba alilunganga, alilunganga ebantwini abadala, lingaphaya kokuqonda ke ebantwaneni. Lizawumosha imiphunga yakho ivaleke kube nzima uphefumla, ufunyanwe sisifo sofuba. Uyayazi i-TB? Uzayifumana xa utshaya. Icuba liza kwenza uba ungamameli esikolweni, athi ethetha utishala ungamva ngoba kaloku ingqondo yakho igcwele icuba. Yiyeke le nto uyenzayo.

Mhlobo wam, akulunganga ukuba uthi xa usabelana ngesondo ungasebenzisi sikhuseli. Ungacwangcisa ngenaliti okanye ungasebenzisa ikhondom. Into emnandi ke ngokusebenzisa ikhondom kukuba iyakukhusela kwizifo ezosulelana ngokwabelana kwesondo kwaye iyakukhusela ukuba ungamithi. Ukuba ke awufuni ukumitha ndicebisa ukuba ucwangcise.

Mhlobo wam, ndiyayiva yonke le nto uyithethayo malunga neli yeza. Kodwa siqiniseke kangakanani ukuba alinabungozi? Ngubani umntu osike sambona elisebenzisa akabi nangxaki? Mna ngokokwam ndicebisa ukuba wenze ngale ndlela kudala siyazi. Le yokuba utye ukutya okusempilweni futhi uzilolonge. Ngubani owakhe wamva kuthiwa utya yonke into, akazilolongi, usebenzisa nje eli yeza umzimba wakhe uhle? Andiyiboni kakuhle mna le nto, ndicebisa uba hamba ngale ndlela siyaziyo. Ukutya ukutya okusempilweni nokuzilolonga kuqinisekise ukuba uzawuphila ixesha elide kwaye kukhuselekile.

Mna ndicinga ukuba akulunganga ukusebenzisa amayeza esiNtu, ingakumbi kwizifo zexesha elide okanye izifo ezinganyangekiyo. Kuba kaloku la mayeza awakhange ahambe ayojongwa, ahlolwe ngoongqondongqondo ukuba alungele na ukuphilisa.

Mna ndicinga ukuba mhlawumbi akayiqapheli okanye uzama ukuba ayidungudelise ukuze mhlawumbi iphele. Okanye akafuni ucinga ngayo okanye uyayazi ukuba yenziwa yintoni ngoku akafuni ukujongana nale meko ibangela ukuba aphathwe yintloko.

Okokuqala, kufuneka urhulumente aqinisekise ukuba kuzo zonke iikliniki bakhona oogqirha noonesi abajongane nabantu abanoxinzelelo lwengqondo. Kwaye kufuneka aqinisekise ukuba amayeza ayafikeleleka kumntu wonke.

Ndikhe ndeva kusithiwa ezi pilisi zenza umntu athomalale athule, umoya wakhe ube phantsi angabi semandleni. Ngoko ndicinga ukuba yiyo loo nto ebangela ukuba abantu bazibaleke kuba ziyasitshintsha isimo somntu, athi ngoku akhoyo ibe ngathi akekho kuba zithomalalisa yonke into.

Kufuneka uluntu lufundiswe ngendlela isifo sikagawulayo esifumaneka ngayo kuba uninzi lwabantu lubekwa ibala kuba kucingwa ukuba bosulelwe ngenxa yongazikhuseli xa besenza isondo, kanti zininzi iindlela zokosulelwa. Yiyo loo nto ke abantu abangayaziyo nebangela ukuba babe ngabantu abababeka ibala abanye ngokuba bebajonga ngokuba khange baziphathe kakuhle kwezesondo. Lilonke kufuneka kuqhutyekwe kufundiswa.

Ndiya kumqinisekisa ukuba ndiyamxhasa futhi ndizawuma naye ade adlule kule meko. Ndizawuzama umfunela umntu ozothetha naye onjengonontlalontle ozawuqhubeka ukumbonisa indlela ekubaluleke ngayo ukuba impilo yakhe ayikhathalele ngokuba athathe ezi pilisi okwethutyana ukuze ade abuyele esimeni. Ndizomkhumbuza futhi ukuba ebengumntu onjani phambi kokuba afikele kule meko yoba azibone sexinezelelekile engqondweni. Ndithembisa ngokuba xa ethe wazisela iipilisi zakhe xa egqibile uzawubuyela kwisimo ebehleli esiso, abuyele abe ngulaa mntu ebehleli enguye.

Tatomdala, akulunganga ukutshaya kangaka, noko awunode ugqibe i-twenty ngosuku. Uyabuqonda ubungozi obenziwa kukutshaya ngokugqithisileyo? Ukutshaya ngokugqithisileyo kuyazimosha iziphung,a ungaba naso nesifo ekuthiwa yi-TB. Futhi ukutshaya ngokugqithisileyo kumosha nobudoda bakho. Ungadibana nawe sowungaqhubi kakuhle kwelaa cala lasebhedini. Ingaba uyafuna uzibona ukuloo meko, tatomdala?

Ndiyavumelana nale ngxelo kuba kaloku xa amantombazana ehlolwa loo nto ithi azigcina ekhuselekile, azigcina engamantombi. Ithethe ukuthi loo nto bayoyika ukwabelana, abaqalisi kwa uqalisa ukwabelana kuba beyazi ukuba bazawuyokuhlolwa. Ngaloo ndlela bayazigcina.

Abantu abawathembanga ncam kuba kaloku bayayazi uba ayingongondoqo. Bangawasebenzisa kodwa bawasebenzisa bewathandabuza. Kwaye uba banganikwa ithuba lokuba bakhethe ukuba bafuna undoqo okanye aveliswe afana nawo, bangakhetha undoqo.

Bantwana bam, ndifuna ukunazisa namhlanje ukuba uncedo lukhona. Xa kunothi kufike ingcinga kuwe ethi zibulale baleka usondele kuthi. Bakhona oogxa bam abaza kuninceda ukuze olu xinezelelo ninalo engqondweni bahambe nani kwinto ekuthiwa yi-counselling ukuze le ngcinga ninayo isuke. Futhi banincede nakwizinto ezibangela ukuba umntu ade afike kule ngcinga. Ikhona indlela yokuphumelela, ukuzibulala ayiyo yona ndlela yokuphumelela kwimeko ojongene nayo.

Sihlobo sam kubalulekile ukuya kwagqirha, kuba kaloku xa uye kwagqirha ugqirha uza kuhlola akujongisise, akuxelele uba yintoni ingxaki. Futhi akunike uncedo loba ungaphumela njani le kule ngxaki ukuyo.